E ka nna motshameko wa go ikentsha bodutu, fa batshameki botlhe ba le mo mafaratlhatlheng a inthanete. Ba na le di-microphone, mme ba kgona go tlhaeletsana mo teng ga motshameko oo wa seileketeroniki. Batshameki ba ka thusana go feta dikarolo tse di leng mo teng ga motshameko oo, mme ba tsenela dikgaisano, ba dira ditlhopha, ba kgona go fenya ka ditlhopha tseo kapa ka bongwe ka bongwe.

Metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana, ka gore mo malatsing a segompieno batsadi ba le bantsi ba rekela bana ba bone megala. Mme bana bao ba fetsa nako e ntsi ba tshameka metshameko mo megaleng, mme ba sa ye go tshameka le bana ba bangwe ba di thaka tsa bone kwa ntle.

Metshameko e o ka o tshamekang mo megaleng e mentsi thata. Go na le o mongwe o bitswa Call of Duty, mo o tla tshamekang le ba bangwe. O tsena kwa inthanete mo mafaratlhatlheng, mme go na le dikgaisano tse di leng teng mo go yone. Go na le o mongwe, Candy Crush-e, le o ne o na le dikgaisano ka mogare, ka gore go na le mananeo a batho ba beiwang ka gone go tloga ko mofenying go fitlha ko gore wa bofelo.

Ileketeroniki tse di tshwanang le router, di kgontsha batshameki gore ba tsene mo inthaneteng, ba kgone go tlhaeletsana le batshameki ba bangwe ba ba mo ditlhopheng tsa bone, ba kgone go tsenela dikgaisano le go , le go lebelela maemo a bone mo dikgaisano. Dikhomputara tsa gaming di ba kgontsha go tsenya metshameko yotlhe e ba e batlang, ditlhabololo tsa metshameko eo, le gore ba kgone go tshameka ba lokologile, mme ba fenye ba tswelele pele mo metshamekong ya seileketeroniki.

O kgona go tshameka le batho ba mafatshe a a kwa ntle, o bo o ithuta diteme tse di farologaneng. Di nthuta gape go phetelela ka se tegeniki le gore inthanete e bereka jang. Gape di nthuta gore go nagana le go tsenyetsa, go tsenyeletsa monagano wa ka mo mathateng a a-a botshelo.

Go tlhokega data, gore o kgone go tsena mo inthaneteng. O tsene mo mafaratlhatlheng, go na le.

O ka go dira motshameko wa inthanete, o ka dira gore o salele ko morago ka ditiro tsa sekolo fa o le moithuti. Se sengwe se se ka diragalang ke gore, fa e le gore o mogolo o kwa tirong, le wena o ka feleletsa o setse kwa morago mo ditirong tsa gago. O ka dirisa madi go reka matshelo le ditlhabololo tse dingwe, mogare ga motshameko wa feleletsa o dirisitse madi a mabaka a a botlhokwa. Metshameko e tshwanang le Candy Crush le Fam .

Ka gonne data e go tsenya mo mafaratlhatlheng, mme e go kopantsha le ditlhokego tsotlhe tsa motshameko o o batlang go o tshameka. Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tshwanetse o bo o na le data kapa o na le Wi-Fi, gore o kgone go tshameka. O kgone go 'ira ditlhabololo mo teng ga motshameko oo, go kry-a matshelo a mangwe, le go tlhaeletsana le batshameki ba bangwe ba motshameko oo.

Bosigo, ke ba ba nang le data ya bosigo. Ba reka data e e leng gore go na le ya motshegare le ya bosigo. Jaanong, ka gore bosigo data ga e dirisiwe e le bantsi, batho ba tsaya tšhono ya gore ba reke data eo mme ba kgone go tshameka. Mme fela, ga o sa batle go reka data ya madi ya tlhwatlhwa e e ko godimo, o ka nna wa reka data e e senang maparego, or-e unlimited data, kapa wa tsenya Wi-Fi. Ke tsone tse di ka go kgontshang gore o seka wa dirisa madi a le mantsi mo data-eng gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Bogologolo go ne go sena mafaratlhatlha a inthanete. Thekenoloji ke gone e golang, ebile ke gone e tokafalang mo matsatsing a segompieno. E tokafatsa matshelo a rona ka go reka. Ke a gopola, ka nako ya Corona e ne e re baya mo matlong, re itshamekela re sa ye kwa ntle goya go kry-a malwetsi. E thusa gape go fokotsa bodutu mo bathong ba e leng gore ga ba na ditsala, kapa ba dula ba le esi mo matlong.

O seka wa dirisa tshedimosetso ya gago ya kwa bankeng mo metshamekong ya mo inthaneteng, ka gonne magodu ba tla go utswetswa madi, wa be o sala o sena gore motlhala wa teng o kae. Bana ba ba nyenyane ga ba tshwanela go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka ba ka utswiwa kapa ba kopana le batho ba ba tseisa dinepe tse di sa siamang, mme batho ba teng ba di rekisetsa batho teng mo inthaneteng.